Angizizwa kahle ngamanani amathikithi amabhasi ahamba amabanga amade eNingizimu Afrika. Ngibona ngathi amanani asebiza kakhulu, kanti izinga lamabhasi lona alisekho phezulu njengakuqala, selehlile.

Ngibona kubaluleke kakhulu ukuthi abantu abadala bathole isaphulelo uma begibela amabhasi, ngoba abantu abadala abasasebenzi. Lokho, uma ngabe bengasasebenzi kusho kona ukuthi kufanele baphulelwe izinto. Njengokuthi baphulelwe isaphulelo abasikhokhayo emabhasini.

Ngicabanga ukuthi edale isiteleka samabhasi iwona amanani amakhulu amathikithi, kepha izinga lamabhasi lingekho kahle esimeni sokuthi bangabizisa kakhulu amathikithi amabhasi.

Umbono wami ngokukhuphuka kwentengo yaphethiloli akungiphathi kahle kakhulu lokho, ngoba abantu kumele baye emsebenzini, kanti uma ngabe uphethiloli usuzobiza kakhulu, amanani okugibela nawo ayabiza kakhulu ngisho kuthiwa unemoto yakho. Nakhona nawe ugcina usushayeka ngenxa yamanani entengo yaphethroli aphezulu.

Yebo, uma ngabe amanani omshwalense ephezulu, angaba nomthelela kakhulu esinqumeni sami sokuthenga imoto. Eminye imishwalensi ibiza nje mahhala, kodwa uma ngabe usunenkinga kuba yinkinga kakhulu ukuthi bakusize uqale utshelwe izitoli ukuthi iya le uye le uye le nale. Kepha ubuyikhipha imali yomshwalense wemoto.

Umsebenzi wabashayeli naye uhulumeni ukuqinisekisa ukuthi imigwaqo iyanakekelwa futhi iphephile. Kumele basebenzisane ukuze lokhu kufezeke. Kahle kahle abashayeli kumele bashayele kahle ngokucophelela, bangalimazi imigwaqo. Ngakho-ke, uhulumeni-ke yena uzobe eseqinisekisa naye ukuthi imigwaqo kumele ayinakekele futhi iphephile.

Abagibeli nomshayeli indlela abangaxazulula ngayo inkinga yokungaboni ngaso linye mayelana nemali yokugibela, kufanele abagibeli bekhumbule ukuthi imali ize ngabantu kangakanani, njengokuthi uma ngabe iqhamuka emuva kokugcina kwetekisi, abantu abahlala emuva kwetekisi baba bade. Ngakho-ke ngabe imali yabo ibiphelele noma ingaphelele.

Kubaluleke kakhulu ukuthi amabhasi ame adedele abagibeli ukuthi bathathe ikhefu lapho behamba khona uhambo olude. Kubaluleke kakhulu ukuthi abagibeli benikezwe ithuba lokuthi bashaywe umoya ngoba ukuhamba emabhasini isikhathi eside kuyakhathaza kakhulu lokhu. Kanti uma ngabe kuzomiwa kuthathwe ikhefu, nabagibeli bakwazi ukuthi balule nemizimba.

Yebo, kwake kwaba khona isikhathi lapho ngazizwa ngingaphephile ebhasini. Ibhasi lalishayela lindiza kakhulu, kusho ukuthi laligijima kakhulu. Uzwe uphakathi ngathi ibhasi lizowa. Ngakho-ke ngaleso sikhathi ngangizizwa ngingaphephile neze.

Uma ngabe nginganikwa ithuba lokuphatha i-Metrorail, usuku olulodwa. Izinguquko engingazenza ukuze ngithuthukise isevisi, abagibeli angeke balokhu bagijimela ukuyogibela, kepha ngingakhipha amabhasi engaziyo ukuthi isikhathi azokwazi ukuthi asigcine. Futhi amabhasi angagcwali ngokweqile. Ngiphinde futhi ngifake ne-Wi-Fi emabhasini, ukuze abantu bezokwazi ukuthi uma ngabe behamba, behambe kahle.

Yebo, mphathi. Siyezwa ukuthi izindleko zokuphila zinyukile, kepha ukukhuphuka kwamatekisi kathathu enyakeni owodwa, lokhu kusilimaze kakhulu ngoba imali nayo ayikho, nathi sizama yona impilo. Besicela usizwele.

Ngingashintsha into eyodwa ngamabhasi eNingizimu Afrika. Ngingashintsha amanani amabhasi, ngoba amabhasi asebiza kakhulu manje.

Izinyathelo ezingathathwa ukuze amarenki amatekisi aphephe futhi alungele abagibeli. Kufanele kufakwe amaphoyisa emarenki, kwaziwe ukuthi nje izibhamu azifuneki nhlobo emarenki futhi udlame lwamatekisi luphele nya.